Abantu bembaji, eenkhathini lezi ezidlulileko bebangakavunyelwa bonyana bakhulume ngeempilo zabo ngokuvulekileko, ngombana lokha kade abantu bebasakholelwa ekutheni indoda kufanele iqine ingabi buthakathaka, ingathuswa ziintjhijilo zepilo, ingakhulumi ngokuvulekileko ngepilo yayo. Lokha kade abantu bebakholelwa bonyana indoda kufanele iqine ibe yisimbi, ingakhulumi ngamazizo wayo, ingakhulumi ngeenkinga zayo. Indoda kufanele ithule, yenze lokhu ekufanele ikwenze, ingakhulumi ngemizwa yayo bonyana izizwa njani ngesehlakalo esisand' ukwenzeka, nofana ngokulahlekelwa ngilokhu indoda ezabe ilahlekelwe ngikho. Indoda lokha kade, beyingakavumeleki bonyana ikhulume ngokuvulekileko ngepilo yayo.

Awa, akukaphephi ngombana kusese nokwenzeka bonyana abotsotsi abakakhambi endaweni yesehlakalo, babambe i-ambulensi mhlamunye bebabulale nomtjhayeli.

Into yokuthoma umuntu ozokuthenga isihlahla esinjalo ekufanele ayiqalisise, zizinto ezingaphakathi kwesihlahla leso. Ngaphandle kwesihlahla leso kunalapho kufanele kutlolwe khona izinto ezingaphakathi kwesihlahla. Lezo zinto ngizo umuntu angazisebenzisa bonyana azi kwamambala bona isihlahla lesi rerhe rerhe sizongehlisa umzimba nofana njani ngombana zinengi iinhlahla ngaphandla' ekuthiwa ngezokwehlisa umzimba kodwana nawuziselako akubi nomehluko. Nangabe ufuna ukwazi bonyana ngiso na samambala kufanele uhlole okungaphakathi. Kuzokuba nezinto ozibonako lapho ezikhambisana nokuthi umuntu ehlise umzimba njengokuthi kube ne suur lemoen ngaphakathi, nofana abo-Aloe Vera, nofana ezinye iinhlahla ezisetjenziswako bonyana umuntu ehle emzimbeni.

Iye kuqakathekile bonyana umuntu ozokuthengisa iinhlahla avumeleke bekabe neempepha zokobana akhombise bonyana ukufundele ukuthengisa iinhlanhla begodu iinhlahla nazo uzifundile, uyazazi bonyana zisebenza njani, zitholakalaphi begodu nazifika ngapha komzimba womuntu zenzani ngombana nakungenzeka bonyana umuntu loyo akazi lokho kuzokubeka iimpilo zabantu abazokuthenga iinhlahla lezo kuye ebudisini, kuzokubeka iimpilo zabo engozini ngombana umuntu loyo kufanele kuhlolwe bonyana iye na, uyakwazi ukuthengisa iinhlahla begodu iinhlahlezi bona uyazazi na, bonyana zisebenza ukwenzani, kuphi nakwenzenjani. Iye-ke ke kufanele ahlolwe, begodu kufanele athengise ngokuya ngokweempepha zakhe.

Imphepho umsebenzi wayo kukobana ikusondeze eduze nabezimu bekhenu, nangabe abezimu bekhenu banawe uzokubona ngayo nawuyitjhisako izokuvutha, kodwana nangabe abezimu bekhenu bakuhlanakele uzokubona ngayo ingavuthi. Umberego wesibili wempepho, ikuqothela immoya emimbi, nangabe iyakungamela nofana iza kuwe. Iqotha immoya emimbi, iberegisa abezimu bakho bonyana baqothe immoya emimbi eza kuwe nofana ethunyelwe kuwe. Impepho umberego wayo kukukuhlanganisa nabezimu bekhenu, kanengi iberega enyangeni, nanoma uwedwa, ukhanyise amakhandlela. Kuthi umberego wayo wesibili kuqotha immoya emimbi, ekhaya, ejarideni nofana ngelawini lokulala.

Isintu sithi indoda ayithome ibe nomuzi, ngemuva kwalapho, kuze umfazi, kuze abentwana.

Iinthuthi zabantu abagulako azikghoni ukufika emakhaya ngesibanga seendlela zemakhaya. Iindlela zemakhaya zimbi kwamanikelela begodu azikhambeki, iimodere nofana iinkoloyi, iinthuthi zabantu abagulako, azikghoni ukufika emakhaya ngesibanga seendlela, nangendlela kungayo emakhaya. Iindlela zinemigodi, iindlela azikhambek, izulu nalinileko iinkoloyi azikghoni ukukhamba ziyatjhibiriga.

Iye abentwana nabangathola ilwazi lokwazi ukucima umlilo, lokho kungabasiza khulu ekulungiseni imiraro eminengi ebaqalane nayo eenkolweni, ngesibanga sokungazi bonyana imililo icinywa njani. Uzwa batjho isikolo sakuphi-kuphi sitjhile ngesibanga somntwana walapho, mhlamunye abentwana nange bebathola ifundiso yokobana umlilo ucinywa njani nga nje, iinkolo zoke lapha ezakhe zatjha zabanjwa mlilo ongacimiko, ngabe kade zacinywa ngombana abentwana bakhona bebazabe bazi bonyana umlilo ucinywa njani, begodu bazabe bafundiswe ngilabo abalwi nemililo. Iye-ke ke mina ngithi loyo mkhumbulo omuhle wokobana abentwana ngathana bayafundiswa bonyana umlilo ucinywa njani.

Lento leyo iya ngokuthi wena umumuntu ikolelo yakho ikuphi. Nangabe uyakholelwa bonyana isihlahla sihlahla, akunandaba bonyana umuntu uthwasile nofana njani, lokho kungenza bonyana ugcine uwuthengile, nofana uzithengile iinhlahla ezibuya emuntwini ozibiza ngegedla. Iye-ke ke mina, angeze ngazithenga.

Umuntu nange wathoma wakhohlela, wakhohlela isikhathi angajami, begodu kuzwakala bonyana esifubena' sekubuhlungu ukhohlela kabuhlungu, bewakhipha neengazi, lelo litshwayo elikhulu lokobana umuntu ubanjwe bulwelwe be-TB. Umuntu nakakhohlela isikhathi, umuntu nakakhohlela angaqedi, akhohlele kabuhlungu, bekakhohlele kuphume neengazi ngomlomo, lelo listhwayo elikhulu lokobana umuntu ubanjwe bulwelwe be-TB.

Imitholapilo ebomakhamba ngendlwana ithuthukisa njani zepilo iindawo ezisemakhaya, iindawo ezisemakhaya ziindawo lapho uthola bonyana iin-ambulensi azikghoni ukufika, ngesibanga seendlela nofana lapha izindlu zakhiwe khona. Iye-ke ke imitholapilo ebomakhamba-ngendlwana iyakghona bonyana ithumele abonesi abanye bakhambe bayokuhlola iingulani ezilele emakhaya. Lokho kuyawenza umehluko bonyana iinguli nazo zithole ithuba lokuhlolwa bonesi bonyana kuhle-kuhle imiraro yabo khuyini. Imitholapilo ebomakhamba-ngendlwana iyawuthuthukisa umphakathi ngendlela ehle, begodu abantu bathole isizo kwezepilo ngesibanga semitholapilo ebomakhamba ngendlwana.

Ukwela, ukuthomba, ukubikwa, ukuhlawulwa, ukulotjolwa, isimanje, idwendwe nobukhazi, ukungeniswa kwabobaba.

Kuya ngokuthi umphakathi loyo umphakathi onjani, imiphakathi esemakhaya nofana eseendaweni ezisemakhaya ibathathela phezulu abantu ababalaphi bendabuko nofana iinyanga. Babathathela phezulu khulu ngombana ngilo isizo abalithola ngokurhaba ukudlula isizo leli lemitholapilo nofana eliza nee-embulensi nofana abonesi nofana abodorhodere. Iye-ke iinyanga nofana abalaphi bendabuko babathathela phezulu, kodwana kezinye iindawo babathathela phasi, khulukhulu lapha kunabodorhodere nofana amanesi nofana iin-ambulensi. Kanengi abantu, irhelebho nofana isizo labalaphi bendabuko abalifuni nange kunerhelebo abangalithola elivela esibhedlela nofana emtholapilo, nofana kunesi nofana kudorhodere.

Urhulumende kanengi abantu abasemaplasini, akabenzeli iinsetjenziswa zomphakathi ngombana, bakude nezinto begodu bahlala babodwa bahlukene. Okhunye kukobana urhulumende akakazimiseli ukurhelebha abantu abasemaplasini, ngombana mhlamunye nangamakhetho abatholakali. Ezinye iinzathu zakhona kukobana urhulumende akafuni ukwenzela abantu abahlala emaplasini, neensetjenziswa zomphakathi ngombana abantu bemaplasini bakude nabantu.

Umraro lo, ungararululwa kukuthi abantu nofana urhulumende kufanele akhe imisebenzi. Avumele nabosomarhwebo bonyana bakhe imisebenzi. Kuthi ngemva kwalapho athumele amapholisa endaweni leyo, bonyana bakhambe bayokugada. Lokho kungenza bonyana abantu abaziinlelesi kodwana bafuna umsebenzi bangawuthola umsebenzi basebenze, kuthi laba abaziinlelesi ezingafuni ukusebenza bangabotjhwa mapholisa.

Lokhu akungiphathi kuhle, ngombana abantu abasepalamende, kuyatjho bonyana abayazi into abantu abangasisepalamende abayizwako khulukhulu, nabaye eembhedlela zakarhulumende nofana zombuso.

Nangabe abatjhayeli be-ambulensi babiziwe endaweni ethile, kufanele bakhambe namapholisa, nofana bakhambe nezinto zokuzivikela nange bangaba babizwe botsotsi.

Iye lokho kungayiphungula imijeje, ngombana umuntu nakabekelwe isikhathi nelanga, uyakwazi ukuthi ayengaleso sikhathi nangelanga, afike lapho arhelebheke, bekabuyele ekhaya. Kunalokha umuntu ajame umjeje omude, kanti angeze arhelebheka nokurhelebheka.

Nakunjalo kusolwa urhulumende, kusolwa nesibhedlela, bonyana kubayini bathethe isikhathi, bonyana barhelebhe umuntu obekase layinini, nofana emjejeni, obekagula aphethwe yihloko.

Iimbhedlela zakarhulumende ezinengi azinatjhejo, azinaseentjenziswa kujanywa imijeje emide, yeke-ke kungakho abanye abantu bangafuni ukuyakizo.

Ziimbhedlela ezingaphandle kwakarhulumende, ziimbhedlela ezizijamele zona, ziimbhedlela ezibhadelwa babantu.

Lowo angicabangi bonyana mcabango omuhle, ngombana abanye abantu angeze wazi bonyana baloyiwe nofana njani, ngombana amagulo amanye ayakwazi ukubhaqa azifihle, kodwana nabodorhodere nabathi bayahlola bangatholi litho. Kanti mhlamunye isikhathi ngiso esingatjho bonyana umuntu lo, uphethwe yini. Abodorhodere nofana abasebenzi besibhendlela nabangarhabha ukuthumela umuntu enyangeni, ngombana abodorhodera ababoni bonyana uphethwe yini, kungenzeka kwamanye amalanga benze iphoso, kanti umuntu loyo ukugula kwakhe kufuna isibhedlela.

Iinkoloyi ezicimamlilo ngezinye zeenkoloyi eziqakathekileko ephasini, nofana emphakathini ngombana, umlilo nawuvuthwako kufanele bonyana zize msinyazana. Yeke-ke azikghoni bonyana zijame emarobodweni, ngombana nazijamako umuzi nofana indawo iragela phambili iyatjha.

Abacimimililo bayazibandula lokha nakungana mlilo ofuna ukucinywa, begodu bayahlwengisa neemodere zabo, bebalungise neensetjenziswa zabo, abazisebenzisako, lokha nabayokucima umlilo, ukwenzela bonyana nakunomlilo iinsetjenziswa zabo zisebenze kuhle.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakatheke khulu, ngombana ayifani nenye ijinifomu, kodwana yona iqinile, begodu yenzelwe bona abantu abacima iimlilo ngombana ayitjhi msinya, begodu ayitjhi lula. Ngikho bakghona ukungena hlangana nemililo bangatjhi, kungencaye jinifomu yabo.

Uvumelekile bonyana ungazicimela umlilo, kodwana kuyahluka bonyana umlilo loyo utjha kuphi, begodu ungangani. Nangabe kutjha ngendlini nofana kutjha umakhiwo omkhulu, lapho biza abacimimlilo. Nangabe mlilonyana omncani, ongazicimela wona ngamanzi wakho wangendlini, ungazicimela.

Bakufundele ukufunda umlilo nesisusa somlilo. Yeke-ke baneensetjenziswa ezithileko abazisebenzisako, ukwenzela bonyana bakghone ukubona isisusa somlilo.

Iye kuyakghoneka bonyana ithorwana yomlilo, nofana yelahle ephume egwayini ingenetjanini ibangu umlilo, nofana iphephulwe moya, engene endaweni lapha kunamatjhila khona, nofana izinto ezingathoma umlilo bese umlilo ulumathe.

Imizi le, kufanele ihlukaniswe ngamamitha athile, ngombana nange zihlangene, nangatjha kwamakhelwani kuzokutjha nangakomunye umakhelwani yeke-ke kodwana nazihlukeneko, ziyakwazi ukuthi zivikelane enye itjhe yodwa beyiphele, ezinye zingakathinteki.

Amafledzi amanengi anamaphayiphu wamanzi weencimamlilo ngaphakathi, yeke-ke nangabe iphayiphu lesicimamlilo nofana labacimimililo alifiki phezulu kuzokusetjenziswa iphayiphu elifakwe ngaphakathi komakhiwo.

Nakunomlilo hlanu kwekoloyakho isuse hlanukomlilo, nangabe awufuni ilumathe ithathe uyisekude nomlilo.

Singalinga ngawowoke amandla, bonyana abantu sibakhiphe ngaphakathi, indlu isele itjha yodwa. Singangena lapho umlilo ungakafikeleli khona, sibabizile ngapho bonyana beze sikwazi ukubakhiphela ngakilelohlangothi lendlu.

Isizo lokuthoma abangalithola kukobana basezwe amanzi, baphuthelwe ngengubo nangabe ukhona otjhileko, kuthi ngemva kwalapho kulingwe bonyana kutholakale besizo elirhabako, ngayo yokindlela ebangakghona ngayo. Abantu laba abasanda ukuphuma ngendlini, abasezwe amanzi ukwenzelela bonyana babuye babenamanzi emzimbeni, begodu behlise nokuthukwa.

Iye ungarageli phambili ulinge ukuwucima umlilo, kodwana mude ulinge ukuwucima ehlangothini lapho nawu ungeze wangene engozini yokutjhiswa mlilo.

Umlilo ongena ngendlini kamalume awukahlolwa, begodi akakaphephi ngokwenza njalo, ngombana usese nokuzitjhisela indlu yakhe nofana lapha ahlala khona, ngesibanga sokobana umlilo wakhe awukahlolwa awukatjhejwa, begodu neentambo azisebenzisileko mhlamunye azikalungi, bonyana zingadosa umlilo ziwususe epalini bezu ufake ngendlini.

Igezi namanzi azihlangani, ngombana nazihlangeneko umlilo ubamnengi, kubangeka umlilo, begodu abantu bangalimala batjhogwe yigezi. Yeke-ke umlilo onjalo ucinywa ngepuphu nofana ngehlabathi, nofana uliswe uvuthe bewuphele.

Ikoloyakho uyayisusa emlilweni.

Kunesigujana esibovu ngokombala esibizwa bonyana yi-extinguisher, ngiso leso ongasifaka ngaphasi kwebhesi nofana isithuthi, ukwenzela bonyana ukghonu ukuwucima lula umlilo nange isithuthi leso singavutha.

Abentwana kufanele bafundiswe bonyana umlilo uyatjhisa, begodu kungenzeka ingozi ekulu nanga abantwana bangadlala ngomlilo.

Iinkhukhula lizulu elikhulu elibanga amanzi amanengi akhambako, begodu amanye ayagijima abamanengi angena ngendlini, arhurhula iinkoloyi nofana iinthuthi, enza umonakalo.

Iinkhukhula ziba sendaweni ezinamanzi, nofana ezinamanzi amanengi, ezinye ziba sendaweni lapha kwehlela khona ngemanzini. Kufana njengendaweni yaKwaZulu Natal iinkhukhule ezinengi lapha zibangwa bonyana indawo leya isemanzini.

Kuqakatheke khulu ngombana abantu abadala abasakghoni ukuzenzela izinto njengalokha nabasese bancani nofana babatjha yeke-ke batlhoga ukutlhogonyelwa.

Abantu abalupheleko baphenduka ngombana koke abakudingako nofana abakutlhogako bazokubawa ebantwini abaseduze kwabo, angeke bakghone ukuzenzela ngombana umzimba awusavumi.

Imiphakathi ingasizana ngokuthi ivule iinhlangano lapho kuzokuba khona nabantu abatjha abazokukghona ukusiza abantu abadala nofana abalupheleko ngeendingo zabo zemihleni.

Bangabandulwa ngokomkhumbulo ukwenzela bonyana bakwazi ukuhlala phasi nofana bakghone ukusebenza ngabantu abadala ngoba abantu abadala nofana abalupheleko kusesebabantu begodu banezinto abazenzako ukuthi omunye umuntu angekhe wakghona ukuzenza nofana avume ukuthi zenziwe kuye kodwana nabafundisweko bayakwazi ukuqalana nabantu abadala neentjhijilo abeza nazo.

Ngombana ngaphandle kwabo bengeze sabakhona thina abantu banje.

Awa, ngekhaya abafiki.

Imiraro ingabangwa zinto ezinengi ukufaka hlangana uburhwirirhwiri nofana i-corruption nokuthi umasipala angabi nemali yokwakha nofana urhulumende angabi nemali yokwakhela abantu labo iimbhedlela.

Woke umuntu oberegela nofana osebenzela urhulumende emitholapilo ekhambangendlwana kufanele bathole ivikeleko elibuya kibogadi nofana emaphoyiseni qobe lilanga.

Lokhu yinto yokuthi angeze ngathi yinto embi nofana yintwehle kodwana abantu abasebenzako nabo azikhambi iimbhedlela zakarhulumende kodwana bakhamba iimbhedlela zeqadi yeke-ke nalaba bepalamende nabo kubabantu abanemali begodu bayakghona ukuzisa eembhedlela ekungasingizo zakarhulumende nofana ezingaphetjheya.

Abatjhayeli bama-ambulensi nabo kufanele bakhambe neemvikeli ebazabe bakhamba nazo nofana baphekelelwe bogadi nofana mapholisa qobe kukulapha bayakhona ukwenzela bonyana bavikeleke nabo.

I-HIV bulwelwe obungena ngeengazini bomuntu ubukghona ukuthelelana ngokomseme nangokuhlangana kwamazi wabantu nofana amanceba yi-Human Immunodeficiency Virus.

I-AIDS bujamo be-HIV esele burhagele lapho ama-cells nofana ingogwana lezi ezincani ze-HIV sezigcwele umzimba woke kufika lapha umzimbakho ungasakghoni ukuzilwela. Ubizwa bonyana yi-Acquired Immunodeficiency Syndrome.

Umuntu ukghona ukuyithola ngokomseme, ngokuhlangana kweengazi nofana amanceba.

Ngingamkhumbuza into eqakatheke khulu, intweleyo kukobana i-HIV akusikho ukuphela kwendlela kodwana kukuthoma kwenye kwendlela, kuthoma yenye indlela.

Ngingathi mina kuye akathathi nakadlalako adle ukudla okunepilo, iinthelo, aziphathe kuhle nakalalanako alalane ngejazi likamkhwenyana begodu azilolonge ukwenzela bonyana aqine, abenamandla ja.

Abantu kufanele bayeleliswe ngokomseme begodu bayeleliswe ngokurhwathana kweengazi.

Kufanele imitlhatlhana itlhantlhwe, kuthonywe phasi, yenzelwe bonyana kube nendlela ekulu evulekileko ukwenzela bona iin-ambulensi zikghone ukungena.

Iye, imijeje ingaphunguleka nange umuntu angeza azi kufanele eze ngasiphi isikhathi begodu uyokungena nini, arhelejwe bekaphume kungene abanye, imijeje ingaphunguka.

Ngokubona kwami kufanele kusolwe urhulumende nesibhedlela.

Iimbhedlela zakarhulumende ezinengi azinazo iinsetjenziswa begodu namanesi nabodorhodere bakhona nabo benza izinto zibebudisi ngombana baphatha abantu madlabha.

Iimbhedlela ekungasizo zakarhulumende, ziimbhedlela ezibhadelwa babantu abazisebenzisako.

Emiphakathini, iye basathathelwa ehloko ngombana ngibo abaseduze kodwana eembhedlela awa.

Ngokubona kwami, akukalungi ukuthi kube njalo. Iinhlahla zesintu azihlale ema-chemist wabantu besintu, iinhlahla zesibhedlela azihlale esibhedlela.

Kwesinye isikhathi iye ziyalapha zona kodwana kufanele zihlolwe ntanzi.

Kufanele kube nokufundiswa kwabantu ngeenhlahla zesintu begodu zisetjenziswa njani begodu nokuthi abantu bazi ukubonyana iinhlahla zesintu akusizo iinhlahla zabantu abanzima kwaphela.

Awa, ngokubona kwami ayenzi litho.

Kukuzithatha uzifake eembhedlela nofana ematliniga, abantu bafundiswe bonyana iinhlahla zesintu zisetjenziswa nakwenzekeni begodu njani.

Iindlela ezifakwa ngakhona, ngibona ngasuthi akunamraro ngombana into ekulu kobana umuntu alapheke.

Iye, kodwana kufanele bafundiswe babantu abenza izinto zesintu, njengeenyanga.

Iye, ngokubona kwami kufanele abodorhodere nabalaphi bendabuko basizane ukwenzela bonyana kukhandelwe ubulwelwe namagulo amanengi.

Abodorhodere banendlela yabo yokuhlola, inyanga nezangoma nazo zinendlela yazo yokuhlola yeke-ke woke umuntu akahlole, kungabi ngomunye ohlolela omunye nofana omunye ahlolele omunye udorhodera akazihlolele nezangoma neenyanga zizihlolele.

Ngicabanga bonyana kufanele zingabi sendaweni yinye. Akuthi nangabe kufuneka isihlahla sesintu, isihlahla sesintu sibekwe nezesintu kude nezesikhuwa ukwenzela bonyana kungabi nehlangahlangano.

Iye, kusazokwenzeka.

Kufanele kube nokuhloniphana begodu kutjho kobanyana bazokuberegisana njani. Kungamane kuthathwe abantu bahlanganiswe, babekwe endaweni eyi-one abazi izinto ezihlukileko ngendlela efanako.

Nange umlaphi wendabuko anganamraro nesihlahla sesikhuwa, angaziletha endumbheni yakhe nofana endaweni yakhe lapho asebenzela khona kodwana ukungabi kuphoqwa.

Ngibo abantu abasebenza emitholapilo nabelaphi bendabuko ekufuze benze bonyana abalaphi bendabuko nabantu bemtholapilo njengabodorhodere nabonesi basebenzisane boke.

Iye, bangazisebenzisa.

Kuzokufuze bonyana abantu laba abarhwebelanako barhwebelane ngazo iinhlahla zesintu ukuze zitholakale nakwezinye iinarha.

Angiboni kumkhumbulo omuhle loyo.

Isizo elirhabako lisizo elikghona ukukulandelela usekhaya lize lizokurhelebha usekhaya, kufaka hlangana amapholisa, i-ambulensi neencimamlilo.

Ziqakatheke khulu ngombana ngizo ezikghona ukususa umuntu endaweni yalapha agulele khona, zimuse esibhedlela nofana emtholapilo.

Bayetjelwa, bayabanjwa begodu bathathelwe iinsetjenziswa zabo.

Zibakhandela ngokuthi iinthuthi zingakghoni ukufika nofana zifinyelele abantu abagulako.

Umphakathi kufanele usebenzisane ne-ambulensi ukuthi isiguli silethwe nangabe i-ambulensi ayikghoni ukufinyelela nofana i-ambulensi ayiphekelelwe, ikhonjwe lapho isiguli sikhona.

Iye, ziyafumaneka, zikhona.

Abantu labo kufanele bafakwe ngurhulumende ngendlela nangerherho lakarhulumende, ingasi irherho labo, ngendlela abacabanga ngayo.